Ke ile ka qala ka ho bitsa bashanyana bana ba ne ba lwana kaofela ka ba isa phaposing ena ya matitjhere kaofela. Ka fihla ka bua ka ba botsa maikutlo a bona hore ke eng se entseng hore ba qetelletse ba lwana? Kamora moo, ra buisanang ka ba bontsha hore ha ho bohlokwa hore ba qetelletse ba entse dintwa. Empa kamora sena tsohle, ka mora ditumellano le hore ha ba satla ba lwana. Ke le ka etsa hore hobe le kgotso ka re, ba tshwarane ka matsoho ba akane le ho akana. Kamora moo, ba ile ba fuwa kotlo ke mosuwehlooho hore ba hlwekise difenstere tsa sekolo kaofela, empa hee bane ba tshwaretswe.

Nka ba eletsa hore ba bine. Ha o bina mmele wa hao o wa qhanolla mme le kelello ya hao e ya qhanolla. Eleng ntho e bohlokwa haholo hore ha o nahana ka thata o be o bina, kelello ya hao e shebana le seo o binang ka sona mme le maikutlo a ameha moo. Mme hangata mmino o etsa batho ba thabe hona-hona, e re ha bina bohloko boo bobe bo tswa ka hare kaofela. A qhanollotse ha monate, mmele le ona o iketlile mme e tlisa thabo le pososelo ho motho.

Ke ne ke rata ho bapala papadi ya bolo ya matsoho, kgathi le mmino. Bolo ena ya matsoho ke ne ke e ratela hore e ne e otlolla matsoho a ka le mmele ka kakaretso, ka ha ke ne ke se motho ya ikwetlisang ka nako tsohle. Mme kgathi yona, ke ne ke e ratela hore ke ne ke dula ke bapala monate le metswalle ya ka. Le yona keno kgona ho ikwetlisa haholoholo karolong ena ya maoto, ya mmele. Mmino ona ke yona e sale ke o rata ka o fetisisa. Ke ne ke o ratela hore ono o bula lentswe la ka kamehla le hore hape ha ke bina ke ne ke lebala tsohle, ke lebala mathata ohle. Mme kamehla neke sa tjhe le lentswe le kerekeng, ke mmino.